Nna ke motho le difilimi tse bitswang ka hore ke action movie. Ke tseo ho lwantshanang, haholo ha o qoqe. Seka tse ding di-movie ke rata tseo haholo.

Ke ka jwetsa bo masepala hore batswadi ba re di-Wi-Fi di hole, ba kopa thuso. Nkeke ba ya hole jwalo ha ba bang ebile se bile dilemo di ile.

O e sebedisa ho fihlela e o kgaola. O ka se o e sebedise ho fitlhela nako eo ba o fileng yona.

Wi-Fi ya ke ntho e leng hore e tshwanang le data. O kgona ho kena moo o batlang, ha ona le Wi-Fi, e sebetsa ka tsela eo. O kgona ho e beha e kgona ho hore di-phone tse ngata di tsebe ho kena hona moo.

Wi-Fi ke ntho e le horeng o kgona ho e kenya founung ya hao. Ha o batla ho bua le motho, o kgone ho thusa. Ha o ye ka hore motho o kae, empa feela ha e le haufi le wena, motho o ka kgona ho bua le yena. O sa kgathalletse hore o mo romella molaetsa o hokae.

Ke ka re batho ba shebelle e bitswang ka hore ke John Wick. E hlalosa ka mokgo ho bolawa ka ha mosadi wa hao kapa motho wa lelapa la hao e leng bohloko ka teng. Ebile o ka etsa tsohle le ho iphetetsa.

Ke ka ba kgothatsa ho ba jwetsa hore ha ba ya moo ba lo sebedisa Wi m-Fi ho tloha bonolo hona le hore ba reke data ba senye tjhelete. Empa ba ka ya mane ke mahala.

Load shedding ke ho tsamaya ha mabone. Mosebetsing wa ka, ha ekaba ha hona load shedding. Ba re lokolla re hae jwalo ka ha re sebetsa ka motlakase, ho ba boima.

Ntho e nthabisang haholo hore dipuo tsa rona di tshwanang le ditaba difilimi. Di a re kgothatsa le hore di a .

Ho kenya Wi-Fi ho tlo thusa ka hore o kgona ho bua le mme ebile ha ho kgathalatsehe hore o kae, molaetsa o tlo fihla.

Hobane ha e ka br o batla ho tseba ntho e nngwe, o kgona ho kena moo. Le ha e ka be mohlomong o motho wa Bebele o ka kgona ho kena moo wabala hona moo.

Dikarolo tse nthabisang haholo mohaleng wa ka wa thekeng ke Facebook, jwalo ka o ha o batla ho tseba ntho e itseng, o kgona ho kena moo.

E na le di-series tse tlo bapalang tse pedi kgwedi e tlang. Ke Squid Game le di shebelle motswalle wa ka.

Ke hore ho dula ka tlung ho tloha bobebe le di-Wi-Fi di teng. Ha e ka ba o batla ho etsa ntho e nngwe o tla e etsa ka mohala wa hao.

Ke tlo mo thusa ka hore ntho e nngwe le e nngwe e leng hore ba e bua social media-eng, a seke a nkella hloohong haholo. Ho ba o etsa ntho e ntle kapa empe rona batho ntse re tlo bua.

Nna khamphani ya ka o tla e thola go google chrome. E bitswa ka hore ke hallucinations, e na le setikara se se kgubedu.

Ba tsamaya ka tse kileng ka di utlwa, ke hore ba rekisa ntho e bitswang ka hore ke majwana. Ba ka Sesotho ba e bitsang hore ke matekwane, ke ile ka utlwa bohloko haholo.

Ke tla reka ntho e bitswang hore ke solar. O kgona ho sebetsa le ha e ka ba mabone ha yo. Ho ba ha bohloko re patale Wi-Fi ha qeta mabone a ba ba siko.

Ke kopa ho botsa batho ba ba sebedisang sim card sena hore na jwalo ka ha data ya ka e tlo fela masiu. Ke ka etsa jwang hore mohlomong ke sebedise letsatsi le tlang?

Ee, di teng bo ngata ba tsona tse nfosang. Hoba ke ka se ke dumelle hore ntho e nngwe le e nngwe e founung kapa social media ke phele ka yona.

Data ya ka mohlomong ha o reka ya ten Ranta e tsamaya ka Ranta ka hodimo. Ya twenty Ranta e tsamaya ka two Ranta. O kgona ho e sebedisa data ena ha e ka be ha o kgone kapa ha o na yona Wi-Fi.

Tjhe, ha ke nahane ho loketse, mohlomong ha batho ba ka sebedisa, e leng horeng ha e sebetsa ka motlakase. Ho na le leshala.

Tjhe, moo ke dulang ha hona Wi-Fi ya mahala. Batho ba patala, di-library le tsona di hole. Jwale batho ba dulang mona e tlamehile ba ipatalle tsona.

Ha ne ke leka ho connect-a Wi-Fi phone ya ka. E ile ya nka nako haholo ka be Ke e tlwaela hoba melaetsa ha e tsamaye e nka nako e telele.

Wi-Fi ke ntho e leng horeng e sebetsang haekabe ha o batle ho sebedisa data. O kgona ho thola melaetsa ha e le teng, le hore e tsamaisa melaetsa ka potlako.